Dilo tse di banka di ka di sekasekang ke bopaki jwa go ona moithuti. Banka e tla lekwalo la go bontsha gore o moithuti kana student card go bontsha gore o ngwadilwe mo sekolong mo college-ing kana mo o neilweng yunibesithi ba e sekaseka gore o mang o, kgotsa ID o tshwanetse go nna o na le ID lekwalo itshupo, kgotsa fa o le moyeng resident permit, e sekaseka mengwaga, e sekaseka bopaki jwa address seo. Madi a simololang banka nngwe le nngwe e ka nna le madi a mannye a go bula akhaonto le gore ntse o baya madi.

Dilo tse di konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa ke sekoloto sa selekanyo. Ke madi a kwa godimo ka botlalo a banka e go letlang go go adima dikgwebo tsa kgwedi le kgwedi. Fa o sa busetse madi ka nako gore go tshwanetse go fetola kgwebo e ka nako ditshenyegelo tse dingwe mefuta ya meputso polokelo. Go tsamaisana le maemo a gago a madi. O ka bapisa jang mefuta ya dikarata ka bapisa di-interest rate. Karata e nang le interest e nnye e molemo fa o ka se busetse madi ka bonako.

Sekoloto le hisetori ya me ya go adima madi di bontsha banka gore ke motho wa mofuta ofe. O tlileng go duela madi fa hisetori ya me e le ntle o bona karata ka bonako le maemo a mantle. Fa hisetori ya gago e le maswe kgotsa o sena yone go nna thata go amogelwa go tokafatsa hisetori go akaretsa go duela ka nako go se feteletse ka sekoloto. Go nna le akhaonto ya motheo le go bontsha banka gore o na le tshegetso ya madi.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse tshwanetseng o tila ke go sa tlatse foromo ka botlalo, kana go simolola diphoso. Go se tsenye ditokomane tse di tlhokwang go lebala gore o mang gore, o gola bokae le gore o nna ko kae, lekwalo itshupo le jalo la aterese. Go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe. Dibanka di ka bona o a ikaegile thata mo sekolotong mme seo se fokotsa go amogela go se nne le credit histori e e siameng. Fa o kile wa diega go kgotsa wa se duele sekoloto go dira gore kopo ya gago e se amogele go fetisa bokgoni jwa gago.

Botlhokwa jwa go isa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto. Ke go itse ditshenyegelo tse di part filweng melawana e bontsha di-interest rate e dipalangwa tsa mahala go atela lata le dituelo tsa go goga tšhelete. Fa o sa e buise ka iphitlhela o lefa madi a mantsi ka ntla ditshenyegelo tse neng ga o se ba itse o tshwanetse go tlhaloganya maikarabelo a gago. O tshwanetse go itse ditokelo tsa gago, o tshwanetse go itse gore o nale tokelo ya eng jaaka fraud protection. Fa karata ya gago e tswiwa mokgwa o ya go kopa thuso, fa o sa kgone go duela ka nako o tshwanetse go bapisa dikarata ka kelotlhoko.

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho go tlhaloganya ka fa karata ya sekoloto e dirang ka teng. Fa batho ba na le kitso ya madi ba itse gore karata ya sekoloto ke mokgwa wa go adima madi e seng madi a bona tota. Go bapisa ditirelo tse di farologaneng kitso ya madi e thusa batho go bapisa ditirelo tse di farologaneng pele ba tsaya karata. Go tlhokomela ditshenyegelo batho ba ithutang ka madi ba itse gore sa duele ka nako go baka go senya credit histori ya gago.